Ke disenyi le malwetsi afe a a tlwaelegileng mo dijalong tsa mo lefelong la me? Ke ditsela dife tsa tlhago kgotsa tse di-organic tse nka di dirisang go laola disenyi ntle le go senya tikologo? Nka lemoga jang masupo a malwetsi mo dijalong pele ha anamela? Ke mekgwa efe e e siameng ya go thibela tlhaselo ya disenyi? A go na le thekenoloji kgotsa kalafi e ntšha e e leng teng go thusa ka taolo ya disenyi le malwetsi?

Kitsiso e e kwa tlase ka mekgwa ya temo ya sešweng, phepo e e sa lekaneng kgotsa e e sa siamang ya dikgomo, malwetsi a dikgomo jaaka Mastitis-e le a mangwe, ditlamelwana tsa bongaka le diphekolo tse di turang, tlhaselo ya mebaraka, go palelwa ga go rekisa mašwi ka nako, go senyega ga mašwi ka ntlha ya go tlhoka ditsidifatso tse di maleba.

Go ka direga ka ntlha ya gore merogo e jalang mo gae e a jalwa ka tlhago e sena di-chemical-e mme e jewa e ntse e , e a nna le tatso ya mmatota ka gonne ha e tsamaye sebaka se se leele jaaka e rekilwe kwa marekelong. Gape o e jalwa kwa tlhokomelo le lorato ebile e jewa e sa bolaya nako e e leng se se dirang pharologanyo mo tatsoneng.

Fa re leba phetogo ya maemo a bosa mekgwa e ka thusang balemi go kutula metsi ke jaaka go aga didiba, go dirisa diphatlho tsa go tshwara metsi a pula le go lema ka mekgwa e e fokotsa tiriso ya metsi mo nakong ya komelelo le go tokafatsa tlhagafalo ya temo ka kakaretso.

Temothuo ya rooibos e oketsa ditiro, e tlisa letseno mo baaging le mo ikonoming ka go romelwa kwa mafatsheng. Ke akanya jalo ka gonne ke ditlhare tse di rekisiwang thata mo lefatsheng.

Malome a ka dira madi ka go rekisa dikolobe tse di tshweditsweng, go rekisa nama ya tsone, kgotsa go rekisa di kwa mmarakeng. Gape a ka dira dikgwebo tsa go baakanyetsa batho nama kgotsa go nna le seteišene sa go rekisa dijana tsa kolobe. Fa a dirisa mekgwa eno o ka bona letseno le le siameng.

Malome a ka simolola ka dijalo tse di jalegang motlhofo jaaka dinawa, morogo le ditamati. Dijalo tseno a di batle tlhokomelo e ntsi ebile di gola ka potlako. A ka simolola ka setlha sa selemo le thotobolo ka gonne ke sone se se na leng pula e e lekaneng e e thusang dijalo go gola sentle, go itlhaloganya ka mobu le metsi go botlhokwa pele a simolola.

Molemirui yo rutegileng o farologana le yo o sa rutegang ka tsela e e dirisang thekenoloji. A itse mekgwa ya temo e e siameng le tsela e a tlhokomelang dijalo le diphologolo ka yone. Bokgoni jo a bo tlhokang bo akaretsa go itse go bala le go kwala, go dirisa metšhini ya temo, go bala makgetho le go itse ka mebaraka. Bokgoni jo bo thusa molemirui go nna le tšhono e e botoka ya katlego le ditiro.

Go ka dirwa mananeo a thuto ya temo mo dikolong, go rulaganya ditshepetso tsa go etela dipolase le go rotloetsa borai ka diphatlhalatso le dipontsho. Gape go ka dirwa dipapatso tse di bontshang melemo ya temothuo le go fa bafepi ba dikolo ditlhomamiso go ithutela temo kwa yunibesithing, seo se ka tlhotlheletsa kgatlhego mo bašweng.

Diphologolo tse di beolwang ke dinku, dipodi le dikgomo. Nna nka beola dinku ka gonne boya jwa tsone bo ka rekisiwa go dira diaparo le dikgwa. Beola dinku motlhofo mme ha di ka ke tsa nna kotsi fa di tshwerwe sentle.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka go lema ka tsela ya tlhago, e e sa diriseng dikhemikhale tse dikotsi. Seo se boloka lefatshe le le nonneng, se fa ditshedi le dimela mafelo a go tshela mme se fokotsa tshenyo mo tikologong. Rooibos hape e jalwa mo mafelong a lomahanyang le naga, se se oketsang pabalesego ya ditlhopho tsa tlhago.

Dingwe tsa merogo tse di jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, dinawa, ditlhaka le . Di jewa thata ka gonne di nna teng mo metlheng e mentsi, di na leng dikotla tse di molemo mo mmeleng mme di ka apewa ka ditsela tse di farologaneng.

Ee, go fa batho kitso go na le seabe se segolo mo go rotloetseng mekgwa ya go rua e e siameng. Fa balemirui ba na le kitsiso ba kgona go tlhokomela diphologolo sentle ba fokotsa malwetsi, ba tokafatsa tlhagafalo mme ba ka dirisa mekgwa e e tswelelang pele e e sa senyeng tikologo.

Re gama diphologolo go bona mašwi a a ka jewang ke batho kgotsa a a dirisiwang go dira dijana tse dingwe. Fa re gama diphologolo re fitlhela mašwi a a nang le dikotla tse di molemo mo mmeleng jaaka calcium-o, di-protein-e le di .

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse go itse mofuta wa mobu o o siametseng temo ya yone. Seemo sa bosa, rooibos e tlhoka bosa jo bo omileng, setlha se se siameng sa go jala le gore e tlhoka metsi a le kae, gape go botlhokwa go itse mekgwa ya tlhokomelo ya setlhare le mebaraka e o ka e rekisetsang.

Thekenoloji e ka thusa ka go tokafatsa tiriso ya metsi, go lemoga malwetsi ka nako le go oketsa tlhagafalo ya dijalo ka metšhine le di dirisiwa tse di sešweng.

Go fetoga ga tlelaemete go dira gore pula e seka ya na ka metlha e tlwaelegileng, go bakang komelelo kgotsa . Seo se fokotsa kgolo ya dijalo, se dira gore dijo di seke tsa lekana mme ditlhwatlhwa tsa dijo di oketsege.

Re beola diphologolo tseya boya jo bo ka dirisiwang mo dijong, diaparo le mo thulaganyong ya borai. Ee, go ka nna motlhofo go beola diphologolo tse di rutegileng, tse di tlwaetseng batho ka gonne di iketlile mme fa o na le bokgoni le di dirisiwa tse di maleba tiro eo e nna motlhofo.

Nka reka morogo, ditamati le ka gonne di le maleba go simolola beke, di na le dikotla tse di molemo gape di ka dirisiwa mo dijaneng tse di farologaneng.

Mekgwa e mešwa ya go nosetsa jaaka drip irrigation-e e thusa ka go neela dijalo metsi a a lekaneng ka go se senye metsi. Metšhini e e tshwanang le systems le sensors e ka laola metsi ka botswerere e tokafatsa thobo le go boloka metsi mo dikgaolong tse di omileng.